Hobane boholo ba bahahlaodi ke ba senang dikoloi. Mme khiriso ya makoloi e ba thusa haholo hobane ha ho hlokahale hore ba reke koloi hang-hang, empa ba hira dikoloi hore ba kgone ho tswella pele ka maeto a bona a bohahlaudi.

Ntate, ke thabile haholo ha ele moo o na le tekesi, o le rakgwebo. Empa ho beng ha hao le sethunya ho tlisitse bokgopo e leng hore jwale nna ha ke na le metswalle, kapa batho be leng hore ekaba metswalle ya ka, le ho tsamaya le ho qoqa le nna. Ho ka ba jwang jwale ha o ka tsamaisa sethunya sena sa hao hore le nna ke be le bophelo bo botle.

Sena haholo se etsahala ho ambulance e nkile nako ho fihla ketsahalong eo motho a bileng le bothata ka yona. Hore sena se thibelwe ke hore batho ba di-ambulance ho dumeletsehe motho a haufi a nang le koloi a potlakise motho ho mo isa sepetlele moo a tla fumana thuso ka pele.

Leeto ebile le monate haholo, leo ebile ke lakatsang hore nka ba le lona mehla le matsatsi ha ke kena maetong. Bese yona e ne le ya maemo a hodimo mo kgonang ho charge-a teng, ebile e na le televishene ka hare. Le batho ka di-service tsa bona tsa ka beseng e ne le tsa maemo a hodimo. Ho ne ho sena bothata bo fe kapa bo fe.

Soweto e ne e le e nngwe ya makeishene e leng hore e ne e tumme haholo nakong ya kgethollo. A ntse a le teng makeishene a mang jwalo ka ka bo Sharpville, empa ha e le Soweto ke yona e leng hore dintho boholo di etsahetse teng ebile batho ba e rata.

Ke rata boemafofane ba OR Tambo hobane ke boemafofane bo kileng ka bo sebedisa ha ne ke nka leeto ke ya mose le mawatle. Ke moo e leng hore di-service tsa teng kapa tsona ditshebeletso tsa teng ke tsa maemo a hodimo. Haholo jwang le security sa teng, ke sa maemo a hodimo. Ha hona botsotsi hohang. Ke thabela sefofane sa bosiu hobane o kgona ho nka nako ya hao o robale, o sa qama-qamake le lehlaba phefong.

Leeto la ho tsamaya ka sefofane ke leeto le leng le bodutu ha o se o palame sefofane. Kapa ha o qala o fihla boemafofaneng, ke mane moo o qalang teng o ba le letshoho hobane ha o so o tsebe hore ho etsahalang ha o le lefaufaung o palame sefofane. Empa ka hohle ebile leeto le monate.

Lemong se ha se qala ke ile ka nka leeto ke ya Pretoria moo teng ke neng ke itsamaela ke le mong. Empa ke ile ka iphumanela metswalle ka hare ho bese, moo teng reng re nwa dinomaphodi le dijo tsa di-restaurant-e tsa maemo a hodimo. Re tsamaile hantle, re fihlile hantle le moo neng re ya teng. Ho bile monate ho kopana le batho be leng hore ba bua dipuo tse fapaneng.

Ke tlile monana ka tletlebo ya nkgono wa ka a ileng a reka tekete ya terene. Ha e reka ka theko e tlase ya batsofe, empa o patetse tjhelete e felletseng. Tekete ya hae ke ena, ha mmoho le pasa ya hae ke ena. Ke ne ke kopa le nshebele hore na ho etsahetse eng hore a qetelletse a rekile tekete ya hae ka tjhelete e felletseng ntle le ka ditheko tse tlase tsa botsofe?

Tekete ya bese ya hao ya ho ya Bloemfontein e tla ba tjhelete e kana ka three hundred and twenty. Bese e tla tloha mona ka six thapama, mme e tla fitlha Bloemfontein mesong ka hora ya bobedi. Mme o tshwanela hore o fihle seteisheneng ka hora ya bohlano mantsibuya. Thirty minutes before hore o kgone ho ya ho motho a seteisheneng wa ho qetela a tla o sign-isa ditokomane tsa leeto la hao.

Ke lo reka koloi e ntjha, koloi ya mofuta wa Ford. Eo ke lo e rekang ka five hundred thousand-e, ebile ke tlo e fumana haufinyana garage-eng tse ding tse haufinyana le moo ke dulang. Lethabo la ka, ke utlwa ke thabile haholo hobane ha ke sa tla palama ditekesi.